Kumele abalimi basebenzisane ukuze bathole amanani afanayo ephrofithi ngezitshalo zabo abasuke bezitshalile ngendlela yabo engafani.

Ukuze ngikwazi ukuthuthukisa inhlabathi yami, inhlabathi yami kungahlezi njalo ihlezi ivundile, ihlezi ibhekiwe. Ngihambe ngithole indawo yokuthi ngiwutheste umhlabathi ukuthi ungavumela ziphi izitshalo.

Ukuthi umlimi athole izitshalo thizeni ezifanisa nomhlabathi wakhe ukuze kube right, kuphinde athole nezinto ezikwaziyo ukuthi zowuvundise umhlabathi.

Ukhona omunye umlimi wakhona la emakhaya olime isilimo ngesandla, wavuna uhlobo lwemmbila kanye nohlobo olunye lamazambane.

Konke, basaphumelele.

Isinambuzane esiyingozi ilesi esikwazi ukuthi singene embileni siwudle wonke umbila singashiyi lutho. Uthi uvuna, ufice isikhwebu sidlekile ungasakwazi ukuthi usivune isikhwebu.

Izinambuzane zahamba ngama sizini. Kwenye isizini ufica isinambuzane esinye esihlukile esithatha impilo yezitshalo zenye isizini.

Yingoba iphepha linawo umthelela othize emsakwameni ngoba liyakwazi ukuthi lisheshe libe manzi mase liyabonakala ukuthi into ekade iphakathi ayisekho sesimweni ekumele sibekhona.

Ukuze bakwazi abantu besayensi, bathole izindlela ezithize zokubulala izinambuzane kuzitshalo ezithize nasemhlabathini.

Ukuthi ngisebenzise umhlabathi ngendlela efanele, ngiwuthole ukuthi umhlabathi wami ungavumela ziphi izitshalo zokuthi ngiwutshale and indlela yokuthi ngiwuvundise ukuthi njalo nguwuhlezi ngiwucelela mase ngiyaphinda futhi ngikwazi ukuthi ngifake izivundisamhlabathi, amakhemikhali athize enza umhlabathi ukuthi ube right for izivuno.

Ukuthi imisebenzi kumele uyitholile ubambelele kuyona futhi uziphathe kahle, abangobulili kungeke bakwazi ukuthi basebenze ngendlela efanele nabantu besifazane nabantu besilisa. Kumele ngaso sonke isikhathi ba-treat-eke ngendlela efanele nendlela efanayo.

Ukunciphisa izifo ezithwala ngumhlabathi ukuthi kutholakale amakhemikhali athize enza ukuthi izilwane noma izifo zomhlabathi ezithize ezithikameza izitshalo zingakwazi ukuthi zifikelele ezitshalweni or zisheshe ziphume emhlabathini kungakatshalwa.

Izimo zezulu ziwenza umhlabathi ukuthi ngesinye isikhathi uphinde futhi wonakale ungabi sesimeni njengasekuqaleni. Ukuze kuvikelwe konke lokho, ukuthi umhlabathi kumele uhlezi unakekelwe, uchelelwe, uhlezi uhlakulwa, kwenziwe yonke into ukuze umhlabathi uhlale u-right.

Ukuthi kumele kuqqokwe amabhuzi kanye nama-avaroni alungele ukuthi kusetshenzwe ngomhlabathi noma alungele ukuthi asuse izilwane thizeni ezisemhlabathini.

Izilwane ezilawulayo noma ezenza kwenzeke umhlabathi ube right and ney'tshalo zibe right, izilwane ezikwazi ukuthi uma ngabe zikhona uma engadini ziyindawo, zisendaweni e-right ukuze zikwazi ukuthi zibulale lezi ezinye ezenza izitshalo zingavundi ngendlela e-right, noma efanele.

Imbewu kaSipho kungaba ukuthi njengoba ingahlumanga, umhlabathi ongafanele lowotamatisi, kufanele hlampe atshale esinye isitshalo noma enye imbewu yezitshalo, ukuze lo mhlabathi ohambiselana nayo imbewu thizeni noma ahambe ayothesta ukuze athole indlela yokuthi umhlabathi uwumuphi ovumele isitshalo satamatisi.

Abalimi banga-check-a ukuthi isimo sezulu, usuku nosuku sinjani, ukuze bakwazi ukuthi basebenze kahle nezitshalo zabo, namasizini, kanye nokuthi kuzonetha nini ukuze izitshalo zibe right.

Izithelo zeklabishi kanye nezithelo zatamatisi nopelepele izona ezikwaziyo ukuthi zisekelwe kahle ephepheni nama-cups, okusho ukuthi izinkomishi, uyakwazi ukuthi utshalele kuzona izimbewu ezincane.

Izitshalo zasephepheni kumele zimbozwe ngenethi lena evikela ukuthi ilanga lingafiki kakhulu ezitshalweni futhi lingakwazi ukuthi lishise izitshalo.

Ukulima emapulazini ngoba kunendawo enkulu futhi uyakwazi ukuthi ulime izitshalo tshalo ezahlukene, uphinde futhi ukhiphe nembewu ezahlukahlukene ukuze ukwazi ukuthi udayisele abantu abasafufusa, abadayisa emgaqweni, izitshalo zakho.

Ukuthi ngikwazi ukugqoka ama-PPE nento ezokwazi ukuthi ingivikele, njengamabhuzi or amadadla, ukuze ngikwazi ukuthi ngiphephe ezitshalweni, ngingazinyatheli, noma ngiphephe ezilwaneni ezasenhlabathini kanye nezifutho zezitshalo.

Ukutshala ummbila kanye nobhontshisi abakwaziyo ukuthi bahlale isikhathi eside bebekiwe uma sebevuniwe.

Ngingamcebisa uSipho ukuthi athole izitshalo ezimelana nesomiso, njengommbila, umoba, kanye nobhontshisi, noma ahambe ayekuhulumeni wezokutshala, ayobhalisa ukuthi athole uncedo lwezezimali.

Ukuthi ngaso sonke isikhathi, lokutshala lokhu kwase-greenhouse kuyenza ukuthi izitshalo zikhule ngendlela efanele, zithole nomsoco. Izitshalo ezisafufusa ezisancane zikwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi zithole amanzi afanele kanye nomsoco. Ngoba emhlabathini, umsoco kudingeka ukuthi njalo uhlezi ukwazi ukuthi unakekele umhlabathi, uhlezi futhi njalo uhlezi uwuchelela, kanti ngapha amanzi akhona futhi ahlezi anomsoco.

Ukuthi kwenzeke isiqiniseko sokuthi yonke izitshalo ezivunwayo ngesandla zithole indlela efanele ukuthi zikhucululeke ziphinde futhi zikwazi ukuthi zifakeke kahle ezindaweni zazo ezifanele.

le mfucuza le yezilwanyana ayithathe, ayiyeke ize yome ukuze akwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ayenze ibe yimvuselelo yomhlabathi kanye nangesikhathi etshala.